Tsela eo ke bolokang data ka ona ke ho se bule dinepe kapa di-video tse senang molemo kapa tse senang molaetsa wa bohlokwa. Haeba o na le molaetsa wa bohlokwa ke teng moo ke tla e bula teng.

Kontraka ya mohala ona e dumela batho ba bane fela hore e ba hokahanye internet-eng. Mme hore re thole contract e nngwe e ho batho ba bang ba baholo ba bangata, e tlo tura mme e tlo eketsa le mokitlane o lokelang ho lefa. Ka hoo, ke kgethile hore ke nke enana e dumelang hore batho ba bane fela ba hokahanye.

Data eo ke e rekang ka kgwedi ha o e lekanya le eo ke e rekang ka letsatsi le leng le le leng, e ngata haholo, e nyane haholo, mme ya tura. Empa ha ke e reka ka letsatsi le leng e tlase thekong, mme e bile e ngata. So, ho betere ke e reke ka letsatsi le leng le le leng.

Theko ya data e se e ile hodimo haholo mme moputso ha o nyolohe mosebetsing. Mme ka sena ke nahana hore ke se ke tla reka rata data ka kgwedi .

Baahi, se tshwenyeheng Wi-Fi e tlo kenngwa sebakeng sena ka matsatsi a latelang. Se tshwenyeheng. Hobane e se e kentswe extension One le extension Three. E a latela bekeng e tlang ka ho rona.

Di-company tse ding ha di na le load shedding mosebetsing wa tsona di sebedisa mafura kapa yona ntho e bitswang ka hore ke generator ho tswellisa mosebetsi pele. Nna company ya ka ha hona le load shedding basebetsi ba emisa. Mme ba kgaotsa ho sebetsa.

Hore ke thole mosebetsi ke tlo kenya kopo ya mosebetsi, mme ke ise lengolo la ka la mesebetsi sebakeng seo moo ho tholahalang mosebetsi. Mme ke tsebe ho utlwa dintlha ka botlalo le hore mosebetsi o tla sebetsa neng. Ho tla qalwa ho tloha neng.

Playlist ke dihlopha tsa mmino kapa dipina tseo o ka reng o a di rata ha o di kopanya. O di etsa ntho e kareng album empa e se album. Playlist e tholahala dipineng. O ka etsa playlist ka di-movie. O ka etsa playlist ka dinepe. Mme playlist ha e le jwalo e tla kgona ho bapala kaofela. Ekare ke ntho e le nngwe empa e se ntho e le nngwe.

Ha motho a lahlehelwa ke password ya hae, a ka qala ka ho sheba lebokoseng la Wi-Fi ya hae ka tlasa lona. Mme a shebe hore na password ya hae ke eng kapa mohlala o mong ke hore na a ka letsetsa ba Wi-Fi ya hae, mme a ba botsa hore na password ya Wi-Fi ya hae ke eng.

Video ena e ne sa hlahise hore na e tshwere di eng kapa kahare e na le eng. E ne e sa hlahisa sehlahiswa sena seo e re bontshang sona jwale mme papatsong ya sona e ne sa bue hore na ka hare ho tsona ho na le ntho tsenana. Le dilemo tsa tsona e ne e sa buwe hore na ke tsa batho ba baholo.

Ho ba teng ha Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse batjha haholo le batho kaofela ka kakaretso hobane batjha ba se ba kgona ho etsa diporojeke tsa bona tsa sekolo le apolaela ho ya dikolong tse phahameng. Mme le batho ba baholo ba se ba kgona ho apolaela mesebetsi ba sebedisa yona Wi-Fi ya lekeisheneng.

Ntatemoholo, router ke ntho ekareng lebokoso kapa ke ntho ekareng yona remote ya Wi-Fi. Mme ha router e timme Wi-Fi le yona e timme. Hore o tlo tsebe ho hokahanya le rona mona ho marangrang, router e tlamehile e dule e light-ile. Mme e light-e ka lebone le lekgubedu kapa le letala. Le lekgubedu ke lona le tla bolela hore na ha hona tetwork. Le letala lona le tla bontsha hore Wi-Fi e teng mme e a sebetsa.

Ntho ya pele eo ke tla etsa ke hore na ke tsebise batho le bahaisane, kapa e mong le mong a rekang wa pele ke mo jwetse hore re jwetse batho ba bang. Mme ke tla ngola lebokosong le leholo hore na ke rekisa data.

Hore le thole Wi-Fi ntlong ya lona ke hore le e search ka di-phone mme le ye founung ya lona le ye ho Wi-Fi. Le e turn-e on. Ha e turn-ile on e tla e search. Mme search ke teng moo teng moo e tlare ha e hlaha ke teng moo o tla connect-a teng hore o hokahanya teng kapa

Kgele! Malome, pampiri e se e fumaneha mehaleng mme ke hore feela wena o ye Google. O e batle mme o bua hore na o batla pampiri e jwang. O tla e fumana moo mahala, ho na le hore o e reke. Pampiri ha e sa rekwa matsatsing ana.

Data e a rekwa and e a tura. Ha o sa tsebe hore na data e sebediswa jwang. Hore o tlameha, o lokela hore o e sebedise ho ntho tse bohlokwa tse tla o tswela molemo. Ha o na e thola hape.

Kgwedi e tlang ho tlo bapala series tsa ka tseo ke di ratang haholo. Monna ye, series tsena ke tsona tse nkgodsitseng, mme ke di thabela haholo hobane di bua kapa di bapatsa tse ding tsa bophelo ba ka. Mme hore kebe ke be motho eo ke leng ho yena kajeno ke hotse ka tsona series tseo. Series tsena di nthabisa haholo, mme ha ke kgone ho ema.